Mo setsong sa me sa Setswana go ne go apariwa makgabe le tsona di .

Moaparo wa basadi o ke neng ke nagana gore o montle ke wa fa ba apere mesese, ba apere dikwaekwae, ba apere dituku tsa setso.

Ee, ke nagana jalo ka gonne fa batsadi ba segompieno ba kgalema bana ba bona gore ba sa apara diaparo tse di ntshang dinama, bana bao ba ba emelela ba ba raya ba re le lona le ne le apara diaparo tse di khutshwane tse ne di ntsha matsele, di ntsha dinama, jalo le jalo le dirope. Ke nagana gore ke sone se se dirang gore ba ikaparela jaaka fa ba rata.

Diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka mebala, dipaterone le mekgwa. Di supa ngwao, ditumelo le maemo a gagwe mo setšhabeng.

Mosadi yo o nyetsweng o apara mosese wa setso o feletseng ka tuku kgotsa ya tlhogo. Seo ke go bontsha gore mosadi yo o tlotla lenyalo la gagwe o na le seriti, mme o ikemiseditse go itshwara ka fa molaong wa setso le wa dingwao tsa gagwe.

E ne e dirwa ka letlalo la ntlha la go tia le go nna teng, mme gompieno lesela la teng o ka le kry-a gongwe le gongwe kwa mmarakeng. Meaparo e tlwaelegileng ke mesese, , thari, khiba le .

Ke gore diaparo di bontsha seriti, dingwao le ditumelo tsa setso. Mme gape di thusa go tlotla botho le maemo a mosadi mo setšhabeng.

Ke dilo di le pedi tse di farologaneng, mme se ke se akanyang ke gore baruki ba segompieno ba kgona go tswakanya sengwe le sengwe ba ka kgona go kopantsha fashion-e ya segompieno le diaparo tsa segologolo tsa setso.

Basadi ba ditso tse di farologaneng ga ba apare ka go tshwana, go a bonala fa ba apere go ya ka dipaterone tsa bone le mmala le dilwana go gore ga di tshwane. Mosadi ke go apara sentle ka setso sa gagwe go thusa go tlotla boemo jwa gagwe mo setšhabeng.

Fashion-e ya segompieno e rotloetsa le go lekalekanya fa gare ga banna le basadi ka go ba fa boikgethelo, mme e dumelana le maikutlo a segompieno a go ikgabisa.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, le mabaka a ikonomi, di ama basadi ka go ba fetola le go ba fetolela diaparo tsa bone tsa mokgwa wa go iponatsa go ya ka ditlhoko, maemo le ditumelo tsa nako eo.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba akanya mekgwa le dipaterone tsa setso mo diaparong tsa gompieno, se se kaya gore ba tlotla se kaya tlotlo le go amogela setso ka mokgwa wa segompieno.

Ke dinako tsa kgale tsa nako ya bo di-eighties, di-seventies tse e leng goreng mo se gajaaneng di boetse gape re kgona gore re di apare jaaka diaparo tsa go tshwana le bo di-hip star.

Mo ga jaaneng basadi ga ba apere mesese, dituku, meaparo e me telele e tshwarang mebele ya bone e sa tlhagise dinama tsa bone, e bontsha ga ba rata botho ba bone mo setšhabeng, ebile ba tlhompha bosadi ba bone.

Fashion e ka dirisiwa go ngoka bana ba ba santsaneng ba le bannye gore badire tsa boruki ba kgone go boela ko morago, ba kgone go tlhakantsha diaparo tsa kgale le tsa se ga jaana.

Go apara bokhutshwane ke gone go dirang gore batho ba boniwe jaaka ba sa tlhompe setso sa bone ebile ba latela fashion-e.